Sa kgale re ne re apara makgabe le diaparo tsa letlalo la kgomo, mme mo nakong ya segompieno go na le diaparo tse dintšha tse gotweng ke tsa setso, tse di diriwang ka lesela, mme le fa di le di.

Nnyaa, moaparo wa setso ke ka mokgwa o re tshwanetseng re apare ka teng, mme seo ga se na ditlamorago dipe mo baaging kgotsa mo lefelong.

Mo Aforika Borwa re na le ditumelo kgotsa ditso di le dintsi tse di farologaneng, mme motho ka tsela e a itlhagisang ka yone ke ka moo a rayang gore ke wa setso sefeng. Dilo tseno di na le seabe se segolo mo go bontsheng setso sa gago le kwa o tswang teng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di diriwa ka letlalo, mme diaparo tseno ke makgabe. Letse dingwe tse di ka neelwang gore di tle di diriwe ka letlalo la kgomo, ke ka moo go bontshang bo Aforika Borwa.

Diaparo tsa setso di bontsha ngwao le kwa o tswang teng, mme diaparo tsa fashion-e tsa gone jaanong di tlhagisa mmele wa basadi kwa ntle, mme seo ga se amane gope le gore setso sa bone se areng kgotsa moaparo wa bone wa setso o ntse jang.

Diaparo tsa setso di bontsha, di tlhomphegile le fa e le gore di tlhagisa mmele wa basadi, mme fashion-e ya gompieno, yone ga e amane gope le setso seo. Se raya gore di ka se tsamaye mmogo, ebile di ka se tswane.

Diaparo tsa setso ga di na tlhotlheletso epe mo tseleng e basadi ba aparang ka yone. Mme diaparo tsa setso di bontsha ngwao le bošwa ba rona, le kwa re tswang teng, boleng ba rona, le go bontsha gore re ba Aforika Borwa kgotsa ba Aforika.

Ee, thekenoloji e rotloetsa teka-tekano magareng ga banna le basadi, mme seo se tsaya letlhakore la basadi, ka gonne banna ga ba leka-lekanyediwe le basadi.

Ditiragalo tse di amile thata tsela e basadi ba itlhagisang ka yone, ka gonne fashion-e mo malatsing a segompieno e tlhagisang mmele otlhe wa basadi, e nna e kare ga ba apara.

Batlhami ba segompieno ga ba tsene gope setso mo dilong tsa bone tsa fashion-e, mme ba itirela se ba ratang go se dira.

Ga go na dikao dipe tse di bontshang setso mo diaparong tsa segompieno. Fashion-e ya segompieno ga e amana gope le setso sa rona mo Aforika.

Fashion-e ke tiro e ntle tota, e le ruri, mme e a thusa batho ba le bantsi go tswa mo tshotlhegong le go nna le tiro e e maleba ya go roka kgotsa ya go designer fashion-e.

Ke gore, fashion-e ya segompieno e tshwanetse e diriwe ka dikao tsa diaparo tsa setso sa rona, mme seo se ka boloka le setso sa rona.

Ee, go ka bontsha ngwao le boleng jwa batho ba Aforika kgotsa Aforika Borwa.

Ke ya moaparo wa setso wa Setswana ka gonne go na le mebala e le mentsi e mentle ya setso, le gore o a kgatlhisa.

Ke go ka apara khiba e telele le go ithata mo tlhogong, kgotsa go rwala sengwe mo tlhogong. Mme seo ke go bontsha tlhompo le go bontsha gore o setse o nyetswe.

Moaparo wa basadi ke moaparo o o siameng tota, yo o dirang gore ba lebege ba kgatlhise, mme ba nne ba ntle e le tota.

Ke ne ke ka tsaya diaparo tsa segompieno kgotsa diaparo tsa fashion-e, mme ke di tsenye matshwao a setso le mebala ya setso. Go ka nna ke bolokile setso sa rona